Ndi vhona unga hu vhe na maga a tevhelaho, uri hu vhe na vha lindi vha badani vhane vha ḓovha vha kho linda lwa tshifhinga tshilapfu vhukuma u tsireledza hanevha vhathu vhane vha vha kho reila vhusiku ngauri hafha badani vhusiku huavha na dzikhaedu vhaṅwe vha vha vho pfa nga zwikambi zwine vha sala vha tshi vho reila zwi songo ḓaho vha fhedza vha tshi vho ita dzi khombo dzi shushaho vhukuma badani.

Vhuvhi vhune ni nga ṱangana naho musi no ima kha ṱhirafiki ndapfu lwa tshifhinga tshilapfu hune fhethu ha hone havha hu si na mapholisa, ndi vhuvhi vhune ni nga wana ni kho ḓi fariwa mboho hanefho. Hu nga ḓa zwigevhenga zwo ḓiṱama nga zwithu zwine kana nga zwihali zwine zwa vha khombo vhukuma vha fhedzisela vha tshi vhoni fara mboho vha ni dzhiela zwithu zwine zwavha zwaṋu zwithu zwi no nga dzi founu zwithu zwo no nga dzi bege na zwiṅwevho kana na fhedzisela nikho ṱangana na khombo ine na to ḓi wana ni khou dzhielwa goloi hanefho ngori muṅwe na muṅwe u vha kha zwawe na vhathu vhone vhane vha vha vha khou ofha uri matshelo vha nga dzhena khomboni nga zwithu zwine a zwi vha kwami.

Ndi vhona unga tollgate yono ḓura ndi tollgate ya henefho ri sathu swika Polokwane ine ya vhidziwa u pfi Capricorn tollgate he ra swika ra badela hone tshelede i no lingana ḓana ri khou ya henefho Polokwane ra wana ri songo farea zwavhuḓi ngauri aingo tea u to ḓura so ngauri rivha ri sa kho to fara lwendo lulapfu.

Ee ndi vhona unga huna khaedu nga maanḓa ngauri mabupo vhunzhi hao ndi pfha hutshipfi a takuwa nga tshifhinga zwino vhathu vhanzhi vha tshifhinga tshi a vha balela vhukuma u tshi fara zwi sia muthu a khou sala a tshi khou tou tevhela nga bufho ḽi tevhelaho zwine zwa vha zwi songo tea ngauri u ḓo vha o fhiriwa na nga tshifhinga ndi sato ḓivha vho manzhi nga mabupo mara ndi ḓivhesa zwezwo.

Ee ndi vhona tshumiso ya mabisi yo tsireledzea ngauri mabisi ndi zwiendedzi zwavhuḓi ngauri ende mabizi ndi mabisi mabizi a takadza ngauri a vha a khoto uya henefho fhethu nthihi hangi thekhisi dzine dzaḓo tshimbila dzi tshi khou soko dzhena fhethu dzi khou ḽengisa vhathu vhaaluwa zwino bisi ḽi a takadza ngauri ḽi to swika ḽa tsitsa mualuwa henefho fhethu a dzhena kiḽiniki a phakha mishonga yawe a fhedza a ḓi yela hayani.

Ee ndo no ḓi wana ndi khou tshimbila nga bisi vhusiku na hone nda wana ndo tsireledzea vhukuma ngauri bisi ḽivha ḽi na vhathu vhanzhi ende wa wana hanefho hune wa khoya hone kana kusini kwahau kana vhuponi hahau hu na vhathu vhanzhi vho namelaho iḽo bisi zwithusesa na kha uri ndi sa ofhe kana ndi pfhe ndo tsireledzea ngauri ndi ḓo vha ndi khou tshimbila na vhaṅwe vhathu vhane vha ḓivha ende basi a si tshithu tshine tsha to gidima vhukuma ḽi gidima nga luvhilo lwo teaho.

Zwine a ningo tea u zwi hangwa musi ni tshi khou tshimbila lwendo na muṱa wahaṋu ndi zwithu zwine zwi tevhelaho zwithu zwi nonga basa na thanziela ya u sumbedza uri ni dzula gai na zwithu zwa u ṱamba na zwithu zwo no nga zwiḽiwa a si zwithu zwine nikho tea u zwi hangwa hezwo ngauri na zwi hangwa ni ḓo tambula musi ni nḓilani kana ha bvelele iṅwe nyimele i lemelaho ni ḓo wana ni sina na thuso kana ni khou balelwa u thusea.

A thi thu vhuya nda reila thekhisi na ḓuvha na ḽithihi ndi soko vhona vhathu vha khou dzi reila hanefho ndi sa tou ḓivhavho tshenzhemo yavho kana nyimele ine vhathu vha vha vha khou ṱangana nayo henefho dzi thekhisini vhareili vhadzo.

Ni tea u ṱhogomela uri oyo moḓoro wo lugelela lonolo lwendo naa nauri oyo moḓoro ndi moḓoro une u nga kona u ni swikisa hune na khoya hone musi no fara ḽeḽo gondo naa kana yeyo bada ine ya vha khombo ni sedzese na zwithu zwine zwa vha badani hanefho ndi khou amba zwithu zwi nonga fhethu hu ne a pfhukesa dzi kholomo fhethu hune ha pfhukesa kana dzi donngi na zwithu zwo fhambananaho ni tea u zwi dzhiela nṱha.

Ndi vhona unga mitengo ya zwivhaswa yo kalula vhukuma sa izwi hu mahayani kana hu kule na dzi ḓoroboni vha tea humbulela vhathu uri vhathu vha kule na dzi ḓoroboni lune na mitengo ya zwivhaswa i itea uvha iteyo pfala vho ngori vhathu vha khou shela zwivhaswa vha dovha vha fara lwendo lulapfu zwi dovha zwa vha kombetshedza uri vha tshi vhuya vha dovha vha shele lune zwi vha zwi si tshavha zwavhuḓi ngauri tshelede ikho konḓa na mishumo ikho konḓa.

Ee ndo no khakhiswa lunzhi nga maanḓa zwezwi ndi kho enda nga ṋayo ndi badani u ḓo wana muthu akho tshimbila nga goloi kana nga tshiendedzi tshawe a khou zwi vhona uri iwe u khou tshimbila nga milenzhe a mboḓi u thotsha maṱo wa wana u si tsha vhona wa ḓi wana u tshi vho soko dzhena badani kana hutshi vho itea khombo dzi songo teaho nga nṱhaḓani ha uri muthu u vha asi kho ṱhogomela riṋe vhatshimbili vha ṋayo.

Nṋe migwalabo ya dzithekhisi i nkwama ngauri u ḓo wana migwalabo ya dzithekhisi i khou itea ndi khou tea u vha ndi khou ya tshikoloni kana ndi kho tea u fara lwendo lwa ndeme zwi sala zwi kho nkombetshedza uri ndi dzule hayani ngauri hu ḓovha hu sina tshiṋamelo tshine nda ḓo vha ndi khou shumisa nga nnḓani ha thekhisi ngauri havha na migwalabo ya dzithekhisi zwi amba na zwiṅwe zwiendedzi zwi nga si tshimbile ndi khou amba zwiendedzi zwo no nga mabizi hanea a nga si tshimbile lune zwi sala zwi kho ri tsikeledza vhukuma riṋe sa vhadzulapo kana nṋe sa mudzulapo.

Muthu u tea u paka zwiḽiwa zwawe zwa u ḽa na zwishumiswa zwo fhambananaho zwine zwa ḓo muborolosa musi a nḓilani ngauri bisi ndi tshithu tshine tshi a konḓa u ima vhukuma vha ḓo wana hu khou fariwa lwendo lune ha sala hu tshi imiwa kule nga maanḓa zwino muthu u tea u bva o ḓi lugisela zwithu zwo no nga zwiḽiwa uri musi hanefho nḓilani kana lwendoni lwolwo a kone u uvha o tsireledzea vhukuma.

Hai thi a thu vhuya nda ḓi wana ndo lindela u dzhena nga ngomu ha thekhisi ngauri thekhisi dza fhano dzo ḓala vhukuma lune a ri imi ri tshi swika ri wana thekhisi i khou takuwa ine ya khou tea u vha i khou tea u ri ṋamedza.

Khaedu dzine dza vha hone dzo no vhangwa nga u tshimbila nga bisi vhusiku ndi khaedu dza vhugevhenga vhathu vha ḓi wana vha khou fariwa dzi mboho hanefha dzi badani ngauri bisi ḽivha ḽo swika nga tshifhinga tshi songo teaho kana ḽivha ḽo no swika ho novha vhusiku zwi sia vhunzhi ha vhathu vha khou fariwa dzi mboho kana vha kho itelwa vhugevhenga zwa dovha zwa sia na vhunzhi ha vhathu vha khou lenga u swika mahayani kana vha khou balelwa nga tshifhinga ngauri bisi ḽi ḽaisa mbalo nnzhi nga maanḓa lune ḽi ima fhethu hunzhi.

Musi mureili a songo lavhelesa tshiimo tsha badani hunga itea zwithu zwo fhambananaho zwithu zwo no nga dzi khombo dza badani kana mureili a ṱangana na khombo ine ya i songo i lavhelela zwi kho itiwa ngauri muthu ha ngo lavhelela tshiimo tsha badani kana ene muṋe mureili a vha o dzhaela huṅwe fhethu mara kharali a songo tsheka tshiimo tsha badani a nga ḓi wana o lenga u swika hanefhaḽa fhethu zwi khwiṋe u thoma wa sedza tshiimo tsha badani u fhirisa u soko dzhena badani.

Nga nḓivho yanga ndi vhona uri muthu u a tea u reila tshifhinga tshilapfu a na maḓi uri zwi thusedza kha uri a songo kumedza kana a songo farwa nga ḓora kana a songo pfha o nyama zwi thusedza na kha uri muthu a dzule o vulea kana muhumbulo wawe u wavhuḓi ngauri maḓi a thusesa vhukuma a ita uri muvhili wa muthu u vhe wavhuḓi.

Uyo muthu u tea u paka zwithu zwo no nga zwiḽiwa zwithu zwine zwa ḓo mu dzinza zwithu zwi no nga dzi bugu kana dzi founu dzedzi uri uyo muthu musi a nḓilani a songo vha na vhuthada musi bisi i tshi kho tshimbila lwendo lu lapfhu a tshi pfha a khou borea kana a tshi vho pfha a na nḓala.

Nḓila dzo ḓikumedzelaho dza u reila basigira ndi dza ndeme ngauri vhunzhi ha vhareili vha dzi baisigira vho to itelwa fhethu hune vha ḓo tshimbila ngaho vhasa thithise vhuendi kana vha sa thithise dzi goloi zwi kho itelwa u ponya dzi khombo na u fhelisa uri hu sa vhe na khombo nnzhi dza vhareili vha dzibaisigira zwi takadza na kha uri vhareili vha dzi baisigira vha pfha vho tsireledzea musi vha tshi kho reila dzi baisigira dzavho.

Ee, ndo no vhuya nda vhilaedziswa nga tshiṋamelo tshe nda tshi ṋamela ngauri itsho tshiṋamelo tsho vha tshi tshi khou gidima vhukuma vhunzhi zwe zwa sia vhunzhi ha vhathu vho tshuwa kana onoyo ḓiraiva o sia, kana mureili o sia vhunzhi ha matshilo a vhathu vho tshuwa.

Nda ndo no vhuya nda vha na vhukwamani u vhonalaho na vhalanguli vha mutevhe kha ngauri vhunzhi ha vhathu vha vha pfhesesi na luthihi nga hezwi zwithu.

Thikhedzo ine ya vha hone afha miḓini kana mahayani a vhupo ndi uri vhunzhi ha vhathu vha ḓiwana vha khou isa dzigoloi dzavho hezwi hu mindende uri vha kone u itela vhathu vhahulwane vha kone u ḓiwana vha khou tshimbila u fhirisa u ya vha ye dzi badani. Zwino vha tou vha tevhela mahayani vha vha isa hune vha vha khou vha isa hone vha vhafha zwezwo zwiṱukuṱuku zwine vha vha nazwo.

Ee, zwi fanela u thusa nga masheleni ngauri na tshiendedzi tshi tea u, tshi tshimbila nga peṱirolo. Zwino hu si na masheleni a hu na tshine tshi uri tshiendedzi tshi tshimbile. Ndi vhona u nga muvhuso u tea u dzhenelela kha hezwo zwithu, wa tamba tshipiḓa tshine wa tou isa dzi goloi dzine dza dzhia vhaaluwa.

Ndi tea u vha na sithi dzo linganaho vhathu, thekhisi i tea u vha na banda, i tea u vha na tshithu tsho tsima mulilo na mabammbiri o o no sumbedza uri i tea u tshimbila badani, Na tshithu tsho no vhidzwa u pfhi phemithi ya u sumbedza uri u ya reila ya sumbedza mu, ḓiraiva a na ḽaisentse yeyo na muthelo wo dzula badani kana wo itelwa u songo ekisipaya.

A dzhiiwa ndi maga a tevhelaho, ndi maga a u tendela vhanevho vhareili vha dzi thekhisi uri vha ambe kana hu pfhiwe vhupfhiwa havho ha tevhedzwa zwine vha khou amba kana kharali zwine zwa vha khou amba zwi tshi pfhala zwa tevhedzwa.

Vhareili vha dzi thekhisi vha shela mulenzhe ngauri vha dzula vha badani zwino vha dzula tshi dzula vha badani vha vha vha khou vhona tshiṅwe na tshiṅwe tshine tsha kho itea ende vha a kona u langula vhuendi vhareili vha dzi thekhisi ngauri ndi vhathu vhane vha ṱwa vha badani vha vha vha khou tshimbidza vhathu vha vha vho fara matshilo a vhathu.

Muthu ane nda mu ḓivha a no tshimbidza zwiendedza vhathu ndi khotsi anga. Khotsi anga ndi muthu ane vha reila mabisi. Zwino ndi vhona u nga vha na tshenzhemo tshavhuḓi ngauri vha ḓivha u tshila na vhathu na uri u tshila na vhathu zwi hani.

Ee, tshe tshumelo dzo endedza vhathu vhuponi hashu ndi dzi fhulufhela ngauri dzi tshimbila zwavhuḓi vhukuma ende dzi tshimbila na luimbo na luvhilo lwo teaho. Dzi ḓa na nga tshifhinga na hune dza khou ya hone dzi vha dzi khou ṱuwa nga tshifhinga zwi takadza riṋe vhaṋameli ngauri ra vha ri khou ḓivha ro tsireledzea na hune ra kho ya hone ri ḓo swika ro tsireledzea ri vhulungea.

Mushumo wa muvhuso ndi wo u vhidza maṱhirafiki a uri a ḓe a ime badani a vha a khou tsheka vhuendi. A kone u ḓivha uri vhuendi vhu khou tshimbila hani na vhuendi a vho ngo tsitsikana na, zwi thusedza na kha uri vhaṋameli kana vhaaluwa vha pfhe vho tsireledzea vhukuma a tshi khou vhona vhalanguli vha bada vha hone.

Thi vhoni u nga tshumelo ya zwiendedzi i a ḓura ngauri tshumelo ya zwiendedzi i a fana kha muṅwe na muṅwe ri ṋamela nga mitengo ya u fana zwi sa sedzwi uri muthu u shuma gai kana u na phesheni na.

Zwiendedzi zwa kereke zwi hwala vhathu vha kereke ende zwi vha zwo sumbedza uri zwi kho hwala vhathu vha kereke. A si zwiendedzi zwo hwala muthu muṅwe na muṅwe ngauri tshiendedzi tsha kereke tshi vha tsho tou itela u hwala vhathu nga Sondaha. A si tshiendedzi tshine tsha tshimbila ḓuvha na ḓuvha.

Khaedu dzine vhalanguli vha mutevhe vha ṱangana nadzoi ḓuvha na ḓuvha, ndi khaedu dza uri tshiṅwe tshifhinga vha wana vha songo shuma zwavhuḓi kana tshiṅwe tshifhinga vha wana vhaṋameli vha tshi vho lwa hanefho thekhisini khaedu dzine dzi a vhavha vhukuma.

Khaedu dzine vhaaluwa vha ṱangana nadzo ndi u dzula hanefhaḽa dzithekhisini lwa tshifhinga tshi lapfhu dzi sa khou ḓa ngauri vha swika hune tshiṅwe tshifhinga vha wana henedziḽa vhuendedzi vhu si khou dala. Zwino zwi kombetshedza uri vhaaluwa vha vhe vho sokou dzula lwa tshikhala hanefhaḽa zwine zwa vha zwi si khou takadza.

Lushaka lwa nga ndi vhona lu tshi takadzwa badi ngauri lu a ya badani lwa vha lu khou dzudzanya dzi bada, lwa vha lu khou kunakisa dzi bada. Tshiṅwe tshifhinga vha ya hanengei hune dzi vhuendi ha ima hone ha vha hu khou ṱanzwiwa vhuendi zwi thusedza na kha uri ri vhe tshithu tshithihi, zwi i takadze na vhareili na riṋe vhaṋameli.

Vhuḓifhinduleli ha madzangano a dzithekhisi ndi ha uri a vhe na vhathu vhane vha amba mitengo i pfhalaho vha tshile navho ra maḓiraiva zwavhuḓi uri ri kone u endedzwa fhethu havhuḓi na zwiṋamelo zwa vho riṋe zwi ṱolwe zwi sedzwe uri zwo lugela na u hwala vhathu.

Ndi mvelele dzine uri vha tea u tsheka uri zwithu zwavho zwo dzudzanyea na kana zwi kha ndango na, na kutshimbilele vha tea u u u vha na mbilu ya u ṱhogomela vhathu vhahulwane.

Masiandoitwa ane wa ṱangana nao tshiṅwe tshifhinga u wa wisa vhathu kana wa ita khombo ine i shushaho vhukuma wa sia u tshi vho lozwa matshilo a vhathu kana wa ṱangana na nyimele ya vhaenda vha vhathu vho no linda dzi badani vhane vha vhidzwa upfhi maṱhirafiki vha fhedzisela vha tshi vho dzhiela goloi kana vha tshi vho u ṅwalela dzithikhithi dzine dza ḓo sala u khou vho balelwa u dzi badela.

A thi thu vhuya nda ḓiwana ndi khou dzhenelela khazwo na nḓivho athina na nḓivho yazwo hezwo zwithu ngori ndi zwithu zwine zwa vha kule na riṋe lune zwi sia ndi si khou tou ḓivha vho vhunzhi nga hazwo zwine mara tshifhinga tshi khou ḓiya ndi ḓo guda u ḓivha nga hazwo.

Zwi sia vhathu vha khomboni ngauri musi tshiṋamelo tsho hwala tshivhalo tsho fhiraho vhunzhi ha vhathu vha semana kana zwi sia hu so ngo vha na na na order hu na kwanye kwanye zwino heyi thaidzo uri i tandululwe ndi u tou engedza zwiṋamelo.

Ri nga si ḓipfhe zwavhuḓi ngauri ee ri vha ri khou badela u fhirisa ngeno vhane vho vho radzithekhisi vha khou bindula vhukuma vha khou balelwa u vhavhalela riṋe vhaṋameli ngauri hu sina riṋe vhaṋameli ahuna uri hu vhe na vhubindudzi.

Ee mureili u tea u to amba uri muthu muṅwe na muṅwe kha ḓivhonadze uri o badela kana riṋe vhaṋe ri tovha vhathu vha thembeaho ngauri vhukhuruku a si ha vhuḓi kana vhutswotswi a si havhuḓi zwi khwine muthu ene muṋe o thembea a litsha vhukhuruku kana a to amba ngoho kha re a sina tshelede.

Ndi ḓipfa ndi songo farea zwavhuḓi ngauri zwi ḓo vha zwi si zwavhuḓi ngauri ri tshi ṋamela thekhisi ri ḓo vha ri khou ḓivha hune ra khou ya hone zwino musi ri tshi vho tsitsiwa zwi vha zwi si tshavha zwavhuḓi kana zwi vha zwi si tsha takadza vhaṋameli.

Ndi vhona unga vhareili vha dzithekhisi vha mahayani vho fhambana na vha dziḓoroboni ngori vha mahayani vha kona u konḓelela nyimele iṅwe na iṅwe ngori ndi vhathu vhane vha tshila na vhathu zwino vha dziḓoroboni vha tshila na vhathu vho fhambananaho zwine zwi a konḓa uri vha ḓowele muthu kana vha ḓivhe vhathu.

Hai athi vhoni vha tshi tea u tou ḓi badelela nga heneyo tshelede kana uḓi rengela zwiḽiwa ngauri vha vha vha khou shuma vha ya hola tshelede nga ṅwedzi zwino zwi vha zwi si zwavhuḓi kha vhasa kana kha radzithekhisi ene muṋe wadzo zwino muthu ene muṋe u ḓoto shuma yawe kharali o hola uḓo renga nga yawe.

Ee athi ḓipfhi zwavhuḓi ngauri luvhilo lwo kalulaho asi lwavhuḓi ende hu na vhathu vha sa funi luvhilo hanevho vhane vha khou nyaga u ṱuwa nga luvhilo kha vhatse vha ye u ṋamela thekhisi dzavho ngauri luvhilo asi lwavhuḓi na luthihi.

Khaedu dzine ra ṱangana nadzo ndi khaedu dzo fhambananaho hu avha na dzinndwa hu avha na dzi khakhathi tshiṅwe tshifhinga tshiṋamelo tshi a lenga u ḓa tshiṅwe tshifhinga u ḓo wana kana hu sina tshiṋamelo zwino zwi sia zwi si zwavhuḓi kana nyimele ya vha i si ya vhuḓi ya mutsho.

Khaedu dzine nda ṱangana nadzo ndi musi tshiṋamelo tsho lenga u ḓa kana musi vhaṋameli vha sa khou anḓana nga dzinyambo u do wana ho no vuwa dzikhakhathi lune vha ḓo wana lwendo lu si tshavha lwavhuḓi kana musi ho no vha na na na dzi weather dzi si dzavhuḓi zwi sia lwendo lu si tshavha lwa vhuḓi na luthihi.

Ee mapfhura o kwama vhunzhi ha vhathu ngauri vhunzhi ha vhathu vha takalela u ṱuwa goloi dzavho nga zwifhinga zwavho zwino zwo vha kwama ngauri vhunzhi ha vhathu zwino vha vho to ṱuwa nga mabisi mabizi anea a tshimbila nga tshifhinga ende tshiṅwe tshifhinga wa wana mabisi o ḓala kana hapfhi basi aliho zwi sia u tshi vho shumisana tshelede zwi songo tea.

Ṱireini ndi tshiṅwe tsha tshiṋamelo tshine a thi athu vhuya nda tshi ṋamela mara ndi a kholwa nga ḽiṅwe ḽa maḓuvha ndi ḓo vhuya nda tshiṋamela ngauri ndi zwithu zwine nda zwi takalela vhukuma nahone ndi a zwi ḽora uri ndi zwi ṋamele.

A thi athu ḓivha ngahazwo ngauri a si zwithu zwine nda zwi tevhelela vhukuma zwa dzi train ngauri nṋe ndi ḓi dzulela fhano venḓa a thi muthu wa tshikhuwani mara zwithu tshiya tshifhinga tshi tshi ya ndi ḓo ḓi vhuya nda ya makhuwani hanengei.

Ee ndi vhona u nga vhalanguli vha nga langa nga u sumbedza uri ṱireini iṅwe i ḓo fhira nga tshifhingaḓe kha re muthu a sa athu swika i khou fhira ndi vhona unga vha nga zwi langula nga heneyo nḓila u sumbedza zwifhinga zwa dzi ṱireini uri dzi tshimbila nga zwifhingaḓe.

Zwi nga thivhelwa nga u ita vhalindi tsireledzo vhane vha ḓo vha vho ima hanefhaḽa zwi station hune ha ṋamelwa hone train vhane vha ḓo nyaga thikhithi vha vhona thikhithi ya muthu muṅwe na muṅwe ngauri vhaṅwe vhathu vha dzhena vha songo badela.

Ee dzi kwama ngauri tshiṅwe tshifhinga hupfhi ni ḓo wana ho ḓala hanefhaḽa hune ha khou tshekiwa hone dzi thikhithi zwino train ya vha yo no ima kana i vha yo no fhira tshifhinga tshiṱuku tsha uri ni fhire wa wana hu tshi vho tshekhiwa thikhithi yau train ya vha yo no fhira.

Azwo ngo leluwa vhuponi hanga uri dzi e hailing dzi shume ngauri riṋe ri vhathu vha re kule na dzi ḓorobo ende dzi e hailing dzi a ḓura zwi sia ri khou shumisa mabasi na dzi thekhisi kha zwiṋamelo zwa zwithu zwa ḓuvha na ḓuvha.

mitengo ya uber i fhambana na ya thekhisi ngori uber i a ḓura ngori ndi tshiṋamelo tsha muthu ende ndi tshiṋamelo tsha private zwino thekhisi ndi tshiṋamelo tsha muthu muṅwe na muṅwe tshiṋameliwa nga muthu muṅwe na muṅwe nga tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe.

Ngauri u nga si ḓivhe uri u khou ya fhi kana hu ḓo itea zwifhio zwino wo vhudza shaka ḽau kana mungana wau zwi vha zwi khwine uri ngauri dzi uber ndi goloi ya muthu a si muthu ane o ḓowelea ngori uber hu ḓa dzo fhambananaho tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe.

Ndi pfa zwi si zwavhuḓi vhukuma ngauri muṅwe na muṅwe u nyaga u ḽa muṅwe na muṅwe uvha a muphandoni yawe ndi vhona u nga vho radzithekhisi na hanevha vhathu vha dzi bolt kha vhashumisani vhunga na havha vhathu vha vhathu vhatswu muṅwe na muṅwe a khou zama u ḓi itela uri a lale o ḽa.

Zwithu zwo no nga dzi uber dzi uber dzi vha dzi khou tou ni isa fhethu hune no hu ṋanga uri ni khou ya hone zwino vhunzhi ha vhareili vha vha vha si khou pfhesesa kana vha sa huḓichi ndi ngazwo vha tshi vha vha khou shumisa zwithu zwi no nga dzi GPS.

Ndi nga takalela mureili wa tshinnani ngauri nṋe na vhathu vho no nga vhareili vha tshinnani ri a pfhesesa na nga maanḓa ende ri ḓo ḓivha ri khou haseledza musi ri tshi khou tshimbila na bada hu ḓovha hu sina mathada ane ri ḓo vha ri khou amba.